Ndzi ehleketa leswaku leswi swi nga va pfuna hikuva va ta kota ku pfuneka eka timali kambe a va a va nge hakeli mali yo tala loko se ku ri nkarhi wo wo vuyisa mali.

Swilahlo swa mali ya le hansi kumbe ntsengo wa le hansi swi nga endla leswaku loko ku ri siku ra ku ra ku lahla swi nga fikisi swilo swo karhi hikuva va ku mali ya leyi a wu yi hakela a yi ri yitsongo naswona va nga fikisa swilo swo ka swi nga ri swa kahle.

Tin'wani tibangi ti humesa mali hikuva munhu loyi a vekaka mali a vule leswaku u lava mali ya yena kambe u fanekele u rhanga u endle swa maphepha ku vula leswaku hi hikanene u lava mali leyi a wu karhi wu yi veka ebangi.

Munhu u fanekele a tiyisisa leswaku wa yi tiva mali leyi va yi tlhandlekaka loko u lomba n'hweti na n'hweti naswona u fanekele ku tiyisisa leswaku mali leyi u yi holaka yi ta ku pfumelela leswaku loko se ku ri nkarhi wa ku vuyisa mali u kota ku yi vuyisa.

Ndzi nga rhanga ndzi tiyisisa leswaku ndhawu leyi ndzi yi xavaka yi ta va emavitweni ma mina hi yendla swa maphephahungu ndzi yi tiyisisa leswaku hikanene n'wini loyi n'wini wa ndhawu leyi a ni xaviselaka ndhawu i tisa ndhawu leyi emavitweni ma mina naswona ndzi tlhela ndzi langutisa leswaku yi ta ni pfumelela leswaku ndzi aka mi miako ya ku hlayanyana leswaku vanhu va ta kota ku tshama kona ene naswona yi ta ni yi ta ni tisela mali leyi ndzi yi lavaka n'hweti na n'hweti na kumbe ku ta va yona ya ku ni tekela mali.

Ndzi nga vutisa munhu loyi a kumaka mali ya yena hi selulafoni leswaku va n'wi tekela mali muni ehenhleni ka ku va a kume mali ya yena a ku na mali leyi va n'wi tekelaka yona loko a kumile mali na naswona swi olovile ku fika kwihi.

Ndzi vona onge pulani leyi nga na mbuyelo ngopfu hi leya siku na siku hikuva a hi vuvabyi hinkwabyo byi lavaka munhu a ya tlela exibedhlele kambe byin'wani byo lava leswaku munhu a ya kamberiwa exibedhlele.

Ndzi nga endla leswaku munhu loyi ndzi nga tekana na yena na vana va mina ku va vona lava va va vuyeriwaka eka ndzindzakhombo hikuva ku va ku ri wona ndyangu wa mina va fanekele va sala va va na swi na mali leyi nga ta kota ku va hanyisa ku ya emahlweni.

Mhaka yo tirhisa tiepe to benka yi olovisa leswaku u tshama u karhi u swi tiva leswaku u na mali muni naswona u kota ku xava swilo hi epe ya wena yo benka swi nga bohi leswaku u ya e-bank na naswona u kota ku rhumela vanhu mali hi yona epe leyi ya bank swi nga bohi leswaku munhu a ya e-bank.

Tibangi ti rhanga ti tiyisisa leswaku munhu loyi a kombelaka ku lomba mali wa fanela ku lomba mali naswona loko ku ri nkarhi wo vuyisa u ta kota ku vuyisa.

Mhaka yo tirhisa va machonisi yi na nghozi leswinene hikuva loko u lomba ntswalo wa kona wu va wu ri henhla nakona loko u tsandzeka ku vuyisa va nga ku endla swilo swo hambanahambana va tlhela va ku vavisa hikuva u nga kotangi ku vuyisa mali ya vona naswona loko u teka nkarhi wa ku leha u nga ri ku vuyiseni ntswalo wu ya wu karhi wu ya henhla.

Ndzi nga vula leswaku u fanekele ku susa kokwani wa yena eka pholisi hikuva malembe lama va nga ta khoma wona ma ta endla leswaku pholisi yi nga va tirheli hikuva pholisi yi ri na malembe mo karhi laha yi tirhaka kona, hikwalaho ka sweswo u fanekele ku susa kokwana wa yena eka pholisi hikuva malembe ma vona pholisi a yi nge va tirheli.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku ku hakela mali ya ndzindzakhombo swi na nkoka swinene hikuva a wu ri a wu ri tivi siku ra ra badi naswona u fanekele u tshama u tiyisisini leswaku ndzindzakhombo wa wena wu hakeriwile ku sivela ku ku sivela ku endla leswaku u va na swiphiqo loko u fanekele u tirhisa ndzindzakhombo hikuva loko u tshama u karhi u tlula u nga ya wu hakeli a wu nge ku tirheli hambi u hakerile khale u fanekele u ya emahlweni u hakela.

Ku xaviselana ka forex i ku tenga naswona i ku xaviselana mali ya matiko mo hambanahambana ku cincisana ka timali leti ta matiko lama ma ku hambana ku kuma a yi lavaku.

Munhu loyi u fanekele a rhanga a langutisa xivumbeko xa yindlu leyi a yi xavaku, a tiyisisa na leswaku munhu loyi a n'wi xaviselaka yindlo leyi u kota ku teka mavito ma yena a ma tsarisa hi yena a cinca mavito ma yena kambe a tsarisa mavito ma lama ma lweyi a xavaku yindlu u fanekele a tlhela a kambisisa leswaku yindlu leyi u ta kota ku yi hakela ku ya emahlweni na.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku u fanekele ku cinca mali ya yena a nga se suka laha tikweni ra yena ra South Africa ku tiyisisa leswaku loko a fika le etikweni ra Zanzibar a nga vi na ku hlupheka kumbe ku kumbe swilo swi nga swi nga fambi hi ndlela leyi a lavisaka swona hikuva a nga ri na mali ya vona le Zanzibar.